Eya, se a sebetsa hore ba kgone ho bona hore na ke motho a kgonang ho patala dikoloto tsa hae kapa jwang?

Stokvel-e se ka lokelang batjha ke stokvel-e sa hore batjha ba kopane kgwedi le kgwedi. Kapa la ba se kopane ba tshele, ba bule bank account-o ba tshele tjhelete tsa bona kgwedi le kgwedi. Ba e behe bankeng hore e kgone ho ba le tswalo. Ha selemo se fela eseng ka December, empa ka January ha selemo se qala. Ba share-e tjhelete eno, mme ba ntano e mme ba ntano e sebedisetsa ntho tsa bohlokwa jwalo ka bo shool fees-e, stationery, uniform-o ya bana hobane ha ba e shera mafelong a November. Ba e senya ka December ha ba le di phomolong.

Ntate o ka se kgone ho reka ka sekoloto hobane maemo a hao a dikoloto a mabe haholo. Ho na le mekitlane e soka oe patala e ntseng oe kolota le hona jwale. Jwale hee ka hoo, re ka se kgone ho o fa karete ya hore o lo reka hona jwale. Ntho eo ka e etsang ha motsotso ona ke hore tsamaya o lo lokisa credit score ya hao. O tla e lokisa jwang? Ka ho patala dikoloto tseo o di kolotang hanyane-hanyane, mme ha o di fokoditse o ka nna wa kgutla hape ra bona hore na o tla kgona ho e fumana karete.

Ntate ke bona hore selemong se tlang ditefello tsa karete ya rona di tlo nyoloha. Jwale nna ke ne ke nahana hore re e tlohele karete ena, re tjhelete e re e kolotang hona jwalo. Ha re qetile re ntano ho e beha, re e tlohele. Eseng hore re e tlohela hoo ho re e tlohelang, empa feela re se ka hlola re e sebedisa kgwedi le kgwedi. Re leke ho sebedisa tjhelete eo re nang le yona ya cash e re tshwereng hore re tsebe hore re boloke ena e credit card-eng. Credit card yona re tla e sebedisa feela ka mabaka a bohlokwa-hlokwa hlokwa, mme a potlakileng.

Ke hloka karete ya ho reka ka sekoloto empa lebitso la ka le lebe. Ntho e nka ka e etsang ke hore nna banka e nkadime tjhelete ke lefelle dikoloto tsa ka kaofela. Ha ke qeta ho lefella dikoloto tsa ka kaofela, ke sa hlola ke na le sekoloto. Ebe ke kgutlela bankeng hore ba kgone ho mphumanisa karete ya ho reka ka sekoloto e leng hore, e leng hore e tla be e se e le yona feela sekoloto sa ka seo ke tla beng ke sebetsanang le sona. Ke nahana ka mokgwa ono ba ka kgona ho nthusa.

Ntate, ke ne ke bona ho le molemo ha nna karete ya ka ya ho reka ka sekoloto e ka eketswa. Lebaka la ka ke hore tjhelete e ke e tshwarang ke patala ntho tse ngata ka cash. Ke patala school fees sa ngwana, ke patala transport-o ya ngwana, ke mo rekela le dintho tsa scarftin. Jwale ha ke sale ka tjhelete e lekaneng for hore ke kgonlne ho etsa mabaka a mang. Jwale hee, ke ne ke kopa hore karete ya ka ya ho reka ka sekoloto e ekeletswe tjhelete.

Eya mokgotsi, e bule karata ya sekoloto hobane e ya thusa haholo. Ha o na le ntho eo oe shotang hara kgwedi o se na tjhelete eo, o sena tjhelete. O kgona hore oe sebedise o reke ka yona, mme lebaka leno le be le fetile. Hape-hape tjhelete ya sekoloto e tla o thusa ka taba tsa petrol-o, o kgona le ho tshela petrol-o ka yona. Lebaka la hao la transport-o le lona le tla be le kwalehile. E kuke mokgotsi.

Dumelang. Beke tse pedi tse fetileng ke ne ke tlile bankeng mono ho tla ngodisa ka sekoloto, empa feela ha ke so fumane karabo. Ke ne ke batla, ke kopa ho botsa hore na e ka ba mme o na le ditokomane kaofela tseo ke di hlokang, ebe lebaka le etsang hore ke se ke ka fumana sekoloto ke le feng?

Ntho a tshwanetseng ho e etsa ke hore a tsamaye a ye lebenkeleng a lo bula account-o. Mme account-o eno a patale dikgwedi nyana di se kae hore ba tle ba kgone ho bona hore ke motho ya tshepahalang ho ka patala sekoloto, kapa jwang?